Sithi uMandiba lo, abamaziyo abazange bambone, abazange bambone, abazange bambone. USkhumba lo, bamaziyo abazange bambone, abazange bambone.

Ingome ethi, khanibizeni ubangutata zumbe mntakamama, zumpere bafiki zolo umntakamama.

Iye, ukhona umdlalo ofaka hlangana iinkolo esemaduzelani, umdlalo wobungani-ke lapho. Kuthathwa khona abantwana besiyiskolo, beze bazokudlala nabantwana beskolo engisukakiso or sangendaweni engihlala ngakiyo, baqudelane abantwana abafunda ibanga elilodwa.

Awa akukho njalo, kufanele bajayele amatatawu amakhulu la, basese bancani ukuze bajwayele ukuhlala nabantu abanengi.

Awa nayo le, yokweqa intrambo jemde ifakwe emidlalweni edlalwa bantwana, ngombana kukhona abentwana abayidlala kuhle khulu imidlalo yokweqa intambo le. Engalokho ayikho eminye imidlalo abakwazi ukuyidlala, ngaphandle kwale yokweqa intambo, khulukhulu abentwana babentazana. Imidlalo edlalwa bentwana babentazana ayithathelwa khulu ehloko, kungaba kuhle khulu ke nange nalezokweqa intrambo zingafakwa.

Kuqakathekile bona itlolwe phasi nayo leyesintu le, ikwazi bona idluliselwe kwezinye iinzukulwana, ngendleli ibidlalwa ngayokade, ngombana into edluliswa ngokwekambiso yesintu eminye imininingwana yemidlalo le, izokulahleka ngokuya kweskhathi. Imithetho le, angekhe isandlalwa ngendlela ebayidlalwa ngayo kade, aloke nayitlolwe phasi izokwazi nokobana ithuthukiswe ufundwe itholakale seyidlalwa iphasi loke jikelele.

Imidlalo yendabuko midlalo ebegadi idlalwa kade babantu, edlalwa khulukhulu emakhaya. Imidlalo efana njengeenketo, umdlalo wamathini, abomabhaqelana, midlalo yoke leyoyendabuko, mdlalo engadlalwa esingayibukeli kubomabonakude.

Imidlalo yendabuko iqakatheke khulu emphakathini ngombana ivikela abantwana, bangagcini sebenza izinto eziphume endleleni, njengobulelesi namkha intwe eziyingozi njengendakamizwa. Imidlalo lena-ke, iyabalibazisa abantwana, babenento ebangayenza nababuya eskolweni bangakhambi balelesa yokindawo le.

Imidlalo yendabuko edlala ngendaweni yangekhethu mdlalo wamaketo, umabhaqelana, mdlalo wamathini-ke, wamabhlege lakufakwa khona amabhlege esitjeni ngeenyawo, ngumafihlibhande.

Imidlalo yendabuko kuyaba ihlanganisa abantu, ngoba angekhe wawudlala uwedwa umdlalo lo. Khulukazi-ke midlalo engakathuthukiswa bona uyithole seyidlalwa ngabomaliledinini, uthole seyima-digital games, mdlalo okatelelekile kiwo bona udlale nabanye abantu. Ingakho uzothola iintjhaba zihlangana abantwana abasuka kwenye indawo bazokudlala nabantwana bendawo engihlala kiyo, ngobi imidlalo yendabuko le, indawo efuna abantu bahlangane, abantu bahlangane ngokwenyama kuze bayidlale.

Ilutjha lifunda into ezinengikhulu-ke ngemdlalo yendabuko le, funda ukuqudelana nokudlala ngeenqhema ngombana eminye ifuna ukuthi umuntu badlale ngeenqhema ukuze umdlalo lo, ubemnandi. Ukghone ukuya phambili ufundisa ukuphila nabantu njengobu udlala ngeenqhema nje, ukusebenzisana ukuze into iberege. Abantu abatjha bafundo okukhulukhulu ngemidlalo le, abanye-ke kazi-ke bafunda nokwenzi imali njengombana baqudelana ngokwemali.

Kufanele ifundiswe ngeenkolweni emidlalweni le. Ukuze ingalahleki, ngombana abantwana nje, badlala ngeefowuni ngabomaliledinini eskhathini esinengi. Yingakho-ke jemde ifundiswe-ke imidlalo le, ngeenkolweni kuze ingalahleki, itholakali ingasadlalwa, ingasakhunjulwa ngebantwaneni.

Imidlalo-ke yendabuko uhluke khulu nemidlalo yesimanjeni le, ngombana angaze ngabonu umuntu adlala umdlalo wendabuko ngomaliledinini, njengoba imidlalo yesimanje le, uyotholu umuntu adlala ibholo ayedwa nomaliledinini. Imidlalo yendabuko ifuna umuntu adlale, aphumele ngaphandle ayokumbatjha ajuluke.

Iye imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphayisaweni ngombana nayo inayo imithetho, njengokuthi ngubani okuqeda ntrangi, ngubani omsinya khulu njengay Njengomdlalo weenketo bona ngubani ukukhipha amatje qangi, ngubani owabuyiselako ngubani odlala ngamatje amabili, ngubani ongadlala ngelitje elilodwa. Mina ngibona bona angalunga emaphaliswaneni ngombana naye anomthetho elandelwako.

Imidlalo yendabuko iwakha khulu umzimba womuntu iyawusiza ngombana eminengi yakhona ifaka, ukugijima nokweqa. Imidlalo nje efunu umuntu abemuntu omajadujadu ukweqa, ugijima, eminye ulala phasi, iminye udlala ngehlabathi. Imdlalo nje eyakha khulu umzimba womuntu, ngoba kuyafana nokuthi usejimini. Uyazilolonga nawudlala imdlalo yendabuko.

Abantu abadala kade bakhona, ngalokho-ke bona bakhula bayidlala-ke imidlalo yendabuko le, basayazi imithetho. Bayakghona-ke ukuthi basilungisise njengabantu abatjha lapho sesingasawudlali khona ngendlele ekhawu dlalwa ngawo. Bakghonu ukulungisi iimphutha bakghone-ke nokubona-ke ukuthi ngubani-ke olungele khulu ukudlala ngakuliphi ihlangothi lomdlalo, kuze umdlalo lo, ubeyipumelelo. Abantu abadala barhelebha khulu ukufundisa abantu abatjha imidlalo yendabuko.

Ngithanda umsebenzi wokupheka nangizilibazisako.

Ngathaba khulu-ke lokha nangizakupheka-ke ngekhaya-ke, woke umuntu-ke wakhuluma ngokudla kwami iveke yoke-ke lapho eh ngathaba ngathaba kwamambala lapho. Ngangipheke ukudla okumnandi khulu i-stew, i-beef, ikomo kanti nereyisi-ke eh kukudla okumnandi khulu, woke umuntu wakhuluma ngayo ekhaya iveke yoke.

Evane ngikutlhoge-ke navane kutlhogeke iintlhabagelo zokupheka. Uthola ukuthi ngisemaplaneni wokupheka ukudla kamnandi khulu oh kutlhogeke i-spice esisodwa-ke namkha-ke kutjhode namkha kukhambe igezi yoh yoh yoh yoh vane ey hayi ihliziywami vane ibuhlungu khulu lapho.

Awa, ngingenza ngiwenza ngingedwa ngombana vele ngimuntu othandako ukuba yedwa esikhathini esinengi. Angithandi ukuba sendaweni enabantu ababanengi, ngithanda nje i-space sami, ukusebenzela endaweni la ngiyi-one khona, angithandi-nje ukuba nabantu.

Umsebenzi wakanye ngijwayele ukuwenza ekuseni ngiyi-one lapho khona ngisesenamandla wokusebenza, ilanga lingakatjhisi, kanti-ke nje into zoke ekuseni ungabusa kubetha umoya wekuseni, godu ngiphekela ngaphandle, ukupheka ngaphandle ekuseni-ke ke kuba nomunuko wekuseni loya omnandi, woke umuntu angavuki.

Ikghono-ke enginalo-ke sengikghona ukwenza into ezinengi ngesikhathi esiyi-one ngombana ngithanda ukupheka-ke mina i-hobby. Ngikghona ukuthi ngibeke ipoto yerayisi ngale, ipoto yesitjhebo, i-beetroot iyabila ngale, zoke into zoke ngesikhathi esiyi-one, sengiyakghona-ke ukuberega ngaphasi kwegandelelo. Ngiyakghona ukuba msinya khulu nangenza into zami, ngilobo ubukghono engibuthole ngomberego engiwuthanda ukuwenza lo.

Iye, ayikho into eqakatheke njengokupheka amalanga la. Abantu badla qobe lilanga, ngitjho kunamakhamphani amakhulu aphekako, abantu abavuka ekuseni, bokupheka amarenke, benze imali ngawo, yingakho ngithi umsebenzi engiwenzako engiwuthanda lo uqakatheke khulu. Umuntu uyakudinga ukudla qobe lilanga.

Ngizizwa kamnandi khulu, ihlokwami iyaphola, ngikghone ukucabanga kuhle, ngikghone ukuba neemplani kuhle ngelanga lami, ihloko wami iyaphola nje, iintresi zoke zikhambe, ngizibethela umvumo omnandi, ihloko iyaphola kungabi kube ngathi anginankinga emhlabeni.

Awa, ukupheka godu kujwayeleke khulu. Umuzi nomuzi uyapheka langa nelanga, Iimpoto zibekwa umuzi nomuzi, langa noma ungayaphi noma ungaya kuliphi ilizwe, kuyaphekwa langa nelanga.

Awa, angithandi ukufundisa abantu ngombana nami akekho umuntu owangifundisako. Ukupheka mele kuphume emntwini ngaphakathi, azenzela yena i-research ku-inthanethi ukuthi ukudla okunje kuphekwa njani godu sibabantu asithandi nokudla okufanako, omunye angavela athi ukudla kwami akunambitheki so ingakho-ke angeke ngithande ukufundisa omunye umuntu.

Ngingaya ngesivandeni ngiyokutjala, ngilungise ingade, ngithelelele ngipete, umhlabathi la omele ulungiseke khona, ngikhiphe iintjalo ezidala, ngiye ngengadini ngombana ngiyazi ukuthi umsebenzi lo wesibili engiwenzako lo, uyongirhelebha bona ngikghone ukwenza lo engiwuthandako. Into engizitjalako lezi ngiyakghona ukuzidla nasele zivuthiweko, ingakho-ke ama-hobby wami la ayakhambelana.

Abangani bami-ke bathanda imidlalo, ukuzilolonga ngombana bahlezi basegrawundini badlala ibholo, omunye uthanda ukugijima oh omunye kanti-ke uthanda iinkoloyi, ureya khulu. Uthanda iinkoloyi, uthanda ukulungisa, uthanda-nje into efaka efaka into ekhambako, ekhamba ngamavilo, into enekoloyi phakathi, uyithanda khulu.

Iye, uyatjhuguluka ngombana indlela ekuphekwa ngayo amalanga la, indlela ekuphekwa ngayo kade, ayifani. Okwanje sesinama-air fryer, asisaberegisi amafutha, sesinama-pressure cooker, umrhoru awusaphekwi ama-awara amanengi, uhleli ama-iri ngestofini, nge-thirty minutes ufake ku-pressure cooker umrhoru wakho ube ubesewulungile, ziyatjhuguluka man into ziya ngokwetheknoloji iyangenelela ekuphekeni la.

ethi vuleka mbobo, mbobo vuleka, mbobo vuleka.

Lena-ke kuyingoma esasiyivuma sisese bantwana nasiphume nesikolo-ke siyokudlala, amagondelo nakathoma asondela kuthoma kufakwe ingoma ezokubiza abotitjhere abasifundisako ngengoma ethi, Modiba wozobona ingane zakho ayabayabaya i eh eh eh. Bekuyingoma-ke eyenza umntwana abe netjisakalo yokuyokubeka igondelo, ngombana kubizwa utitjherehloko bona azokubona abantwana bakhe kuthi badlala kuhle kangangani.

Iye, mdlalo-ke esasikhula siwudlala-ke nathi wobungani, umdlalo wamathini lapho abantwana bathatha amabhlege khona, amabhlege weemphuzo bawabhodoze abe-flat, ndani badlale ngawo bawafake ngeenyawo-ke esikotlelweni.

Awa, ujayelekile kufuneka nabancani nabo baye ngematatawini, bajayele ukuba sebantwini abanengi bangakwazi ukuba namahloni nasebakhulile, bakghone nabo ukuyokungena endaweni enabantu abanengi ngesikhathi esisodwa.

Nayo kufanele ifakwe ngeenkolweni ibe semthethweni, ngoba nayo inazo iindlela edlalwa ngazo, inemithetho yakhona elandelwako nayo nayidlalwako. Alo-ke nabantwana eenkolweni bangadlala ngayo balibazise nge-break, godu-ke bangaqhudelana nengezinye iinkolo kube kwaziwe kuthi isikolo seqa kancono intambo kunesinye.

Kufanele nayo itlolwe phasi njengeminye imidlalo, itlolwe phasi balise indaba yokuthi yehliswe ngeenzukulwana. Itlolwe phasi kwazi ukuthi nesinye isizukulwana nayifuna ukudlala imidlalo, yazi ukuthi imithetho yakhona itlolwe phasi ibe semthethweni nayo.

Imidlalo-ke yendabuko midlalo yakade eyakhulwa idlalwa bokhokho nabokhokho bethu.

Iqakathekile-ke imidlalo yendabuko ngemphakathini, ngombana ilibazisa abantwana bona bangazitholi sebenza izinto eziphuma endleleni, bangazitholi bagoma iindakamizwa-ke. Kanti babe nento ebangayenza nento ebangayidlala nababuya esikolweni.

Mdlalo-ke wamabhlege okufaka amabhlege abhodoziwe ngesikotlelweni, bomafihla ibhande, bomabhaqelana, isiketekete, minengi-ke imidlalo yendabuko esadlalwako ngakithi.

Imidlalo yendabuko iyabahlanganisa abantu, ngombana abantwana bayakghona ukuqhudelana, kusuke abantwana bakesinye isikolo beze ngakesethu isikolo nakuphuma isikolo beze bazokudlala-ke baqhudelane. Abanye-ke ubathola sele babheja-ke kufakwa nemali phakathi kobana ngibaphi abantwana abadlala kancono kunabanye.

Ilutjha-ke liyafunda-ke emidlalweni yendabuko, lifunda ukuqhudelana, umuntu-ke uyafunda-ke ngokubahlangana nabantu, abanamahloni bayafunda. Kanti-ke imidlalo le yenza umuntu abe mumuntu oqinileko epilweni, umuntu afunde bona kesinye isikhathi uyawina kwesinye isikhathi awuwini.

Kufanele ifundiswe imidlalo le ngeenkolweni, ngombana iyalahleka. Abantwana sele babhizi ngabomaliledinini khulu, imidlalo le iyalahleka ingakho mele ifundiswe eenkolweni, itlolwe naphasi ingalahleki igcine seyingasadlalwa ngokuya kwesikhathi.

Umdlalo wendabuko-ke ayifani nemidlalo yanamhlanjesi, ngombana awukghoni ukuyidlala ngomaliledinini begodu awukghoni ukuyidlala uwedwa namkha uyidlale ku-inthanethi. Midlalo efuna ube nguwe ube mumuntu uyidlale nabanye abantu, nibonana so.

Iye, ingadlalwa emaphaliswaneni, ngombana nayingatlolwa phasi nayo ibe nemithetho elandelwako, abantu bazimisele namkha abantwana bazimisele bazilolonge ngaphambi kuba badlale ba-practise. Ingagcina sele idlalwa emaphaliswaneni namkha idlalwe ilizwe loke jikelele, ingagcina ngokudlalwa emakhaya kwaphela.

Ngombana-ke midlalo lena-ke ayimfuni umuntu ovilaphako umuntu uyagijima lapha, uyeqa keminye kufanele agijimise umuntu bekamthole namkha jemde agijime angabonwa. Ingakho ifuna umuntuke-ke ozikghonako ukugijima, lokho kuyamsiza-ke nomuntu ukuthi umzimba womuntu wakheke kuhle.

Abantu abadala ngibo abadlala indima ekulu ekusifundiseni imidlalo yendabuko le, ngombana isengakatlolwa phasi. Ngibo-ke abantu esiya kibo nasifuna imithetho yemidlalo le, bona idlalwa njani begodu uplana njani nawufuna ukuwina, uphumelele kanjani. Ngibo-ke abantu abasinikela imithetho yemidlalo le.